Go tshameka metshameko e e kgatlhang go thusa go tsosolosa maikutlo le go itlosa bodutu.

Nnyaa, ka gonne go na le batho ba ba sampeng ba tshameka ka nama kwa ntle.

Go na le motshameko wa kgwele ya dinao mme mo motshamekong o, go tsena batho ba le ten mo gare. Five ko letlhakoreng le lengwe, five ko letlhakoreng le lengwe. Mme go tshameka kgwele ya dinao ga o korile dino tse pedi o win-e.

Didiriswa tse tsa eleketeroniki ga di ame metshameko ya segompieno ka sepe.

Ke rata gore ke kgona go tshameka le ditsala tsa me ka nako e nngwe le nngwe e ke batlang go tshameka ka yone. Le ga e le fa gare ga bosigo re kgona go tshameka.

Gore o tshameke mo inthaneteng oa go tlhoka game station- eo ka tshamekang ka yone, oa go tlhoka le data kampo Wi-Fi, mme wa go tlhoka le motho yo o ka tshamekang le ene. Metshameko e e tumileng e ke itseng, ke itse FIFA twenty twenty-four.

Metshameko e e tsaya nako jaanong ga o sa kgaotse wa go iphitlhela nako e tsamaile, mme ga e sa a le ntse o tshameka nako yone e ile. Mme ebile nna motshameko o ke o ratang kwa kgwele ya dinao, ba o bitsang FIFA.

Metshameko e tlhoka data ka gonne ke metshameko ya mowa. Jaanong ga o tshameka ka mowa o tlhoka data gore o tshamekele motho yo o kgakala le wena.

Ba tshameka metshameko e bosigo ka gonne motshegare ba ko mmerekong kapa ba ko sekolong. Ebile ga go na tsela e o ka tshamekang metshameko ya inthanete o se na data.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo ka gonne ga o lemale ga o e tshameka. Jaanong ga o tshameka metshameko ya nama, o kgona go robega le dilo tse di jalo. Goreng metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ke ka ntlha ya gore inthanete e ne e seyo bogologolo.

Fa o tshameka mo inthaneteng go tshameka ka nako e telele go ka felela ka bodutu jo bo sa laolwang, boroko jo bo kotsi le kgatelelo ya maikutlo. Go tshameka fela mo inthaneteng go ka dira gore o kgone go kgaogana le ba bangwe ka tsela e e sa tlhamalelang.

Batho ba ko magaeng ga ba na inthanete ebile ga ba na le di-satellite tse di siameng gore ba ka tshameka. Ebile ga gona metshameko e e bonolo eo ka e fitlhelang, yotlhe ya tshwana.

Fa nka nna le tšhono nka bopa motshameko wa dikarata ka gonne ke rata go tshameka dikarata. Selo se se tlhokang go fetoga ka metshameko ya mo inthaneteng ke tlhokego ya data.

Go nna mo pele ga screen-e nako e telele go ka felela ka boroko jo bo sa lekalekaneng, mathata a boitekanelo. Jaanong dikotsi tse le dikotsi tsa nama ke gore ka nama o kgona go robega leoto kapa o kgona go robega letsogo.

Batshameki ba ka tlhokomela boitekanelo ba bone ka go nwa metsi le go ikhutsa nako le nako. Ebile gape se se ka ba thusang ke go ke exercise-a mmele wa bone, ba sa dula ba dutse fo fatshe. Mme ba emelele, ba tsamaye nyana kwa straat-eng, kapa ba mathe.

Motshameki e botlhokwa ka gonne e dira gore bana ba tshameke botlhe. Fa ba ntse ba gola ba tlile go itse go tshameka botlhe. Ba tlo itse gore batho ke eng, ba tla nna le botho ebile ba tla nna matlhagatlhaga mo mmeleng ka gonne ba phela ba taboga le tlhaloganyo ya go itekanela.